Malume nawe dadobawo, ndiye ndabona ukuba nidla ngokuncancisa umntwana kasisi apha. Bendicela torho ukuba niyishiyele kumama wakhe loo nto, ja ukuze kungabikho i-confusion ebakhona, ndiyanicela torho.

Ndingamcebisa ukuba okokuqala, ndingamncoma ndimcebise ukuba abize abantu abadala kubekho imithingi ukuze akwazi ukuyichaza kakuhle yonke le nto eyenzekayo. Nami ndizawukube ndikhona apho.

No ayilocebo elihle elo. So ndinokumnceda ngokuba ndimxelele ukubaluleka kokuwathatha ama-ARVs neyingenelo zoko. Kanti ndisenokumcebisa ukuba ukuze akwazi ukuqikelela uba uyawasela angacupha okanye asete ialam ezomkhumbuza ngalo lonke ixesha.

Ewe ndingabakhuthaza kuba kaloku ukuyokwaluka esibhedlela kuneyingenelo ezintle, kuyaqikelelwa ukuba kunoogqirha abayiqeqeshelweyo loo nto. Amathuba okuba ungasweleka mancinci kakhulu. Ngoko ukuya khona kungaba yingenelo kuwo wonke amadoda enyanisweni.

Ndingahlala phantsi naye ndimbuze ukuba yintoni yena afuna ukuyenza. Kaloku umzimba wakhe ngowakhe, unelungelo lokuzenzela izigqibo yena ezizomenza akwazi ukufumana isiqabu ebomini. Ngoko xa eziva ukuba ufuna ukumgcina umntana ukhululekile ukwenjenjalo, ukanti xa efuna ukumkhupha ukhululekile nokwenjenjalo. Nguye onelungelo lokugqiba uba kwenzeka ntoni emzimbeni wakhe.

Ndiyaniva ke bafundi, le ndlela yokucinga yenu iphosakele. Kaloku kungakhathaliseki ukuba umntu wesifazane unxibe ntoni sisigqibo sakhe eso. Xa efuna ukunxiba ingubo emfutshane ukwenza oko kuba enelungelo lokwenjenjalo. Kodwa loo nto ayithethi uba nina njengabafana nizithethelele ngokuthi ubenxibe ingubo emfutshane yiloo nto niye namrhalela nafuna ukumdlwengula. Kuba xa nenjenjalo niphula amalungelo akhe njengomntu.

Ngokoluvo lwami into enokumenza ayeke ukutshaya kuxa ezifumana sele elele esibhedlela, ephefumla ngamapayipi kwaye engasakonwabeli ukuphila ngenxa yemeko akuyo.

Ndingabuza esibhedlela ukuba ndiphinde ndibuye nini ukuze ndizowafumana, kuba andinayo imali yokuwathenga.

Unotshe, andicingi njalo. Ndicinga uba amane ayancedisa kuba ngamanye amaxesha ezibhedlele okanye ezikliniki kuye kugcwale kakhulu, abanye abantu abanayo imali yokuya ezikliniki kuba zikude. Ngoko iikliniki ezihambayo zenza umsebenzi ube lula futhi uncedisane neekliniki zamaziko.

Bahlali, ingakumbi amadoda, sinikhuthaza nonke njengamaqhawe ethu, abona bantu sijonge kubo njengabantu besifazane xa kukho iingxaki, ukuba nithathe ubuqhawe benu njengamadoda niyohlolela i-prostate cancer, isifo sentliziyo kunye nemiba yoxinezeleko lwengqondo. Loo nto izokwazi ukunisiza nihlale ningamadoda akhutheleyo nanakekela kakuhle iintsapho zabo.

Umehluko ubangelwa yizinga loogqirha okanye oonesi abafumaneka kwezi zibhedlele abafani. Abanye bafumana imali encinci kanti abanye bafumana imali enkulu. Kanti okwesibini, ii-machines okanye i-equipment abanazo azifani. Kwizibhedlela zabucala zidla ngokuba zeziphucukile ii-machines abazisebenzisayo.

Kuba nempembelelo embi kakhulu. Abanye baphetha sele bezithathela umthetho ezandleni okanye beziphindisela babethe abantu besifazane, okanye bade bababulale kuba benemvakalelo yokuba xa beyithetha le nto kubantu abanegunya abalalelwa.

Yeyi mtshana, ndiqaphelile ukuba usoloko ubuya ulambile ukanti pha esikolweni sakho kune-feeding scheme. Ndiyazi nokuba mhlawumbi loo nto isenokubangela iintloni, kodwa asikho isidingo sokuba neentloni mtshana wam. Eyona nto ibalulekileyo sisisu sakho, ngoko xa isisu sakho sonwabile ukuba omnye umntu uthini ngawe loo nto mayingakukhathazi.

Hayini, hayini suyithetha loo nto komnye umntwana. Suyithetha imbi, kaloku eli lungiselelo lihle kakhulu. Andithi nina ninabazali abakwaziyo ukunihoya? Yena akanabo abazali, ngoku eli lungiselelo liyamnceda ukuba naye akwazi ukufana kunye nani. Akwazi ukunikela ingqalelo esikolweni, alalele sele futhi enze umsebenzi wesikolo kakuhle njengani ukuze aphase.

Ngokoluvo lwam bayafana ngoba uzawufumanisa ukuba bebaya kwikholeji efanayo qha bafumane nje imisebenzi kwiindawo ezingafani. Abanye bafumene umsebenzi kurhulumente, abanye bafumene umsebenzi kwizibhedlela zabucala, kodwa nje awukho umahluko.

Yeyi mzala, yazi izibhedlele zikarhulumente ziluncedo kakhulu kunokuba abantu becinga. Phezolo nje nami ndiye ndancedakala. Ndiqinisekile ukuba nawe uzawuncedakala, kwaye urhulumente uzihoyile ezi zibhedlele.